Mokganni o ile a kgutlela morao a tsamaya, empa o na halefile haholo. Le nna pelo ya ka e ne le bohloko hoba ne se ke shebile le nako hape. Le yena ke mo senyeditse nako empa e ne se maikemisetso a ka wa hore ke lebale tjhelete le mokotla wa ka ka ntlong. Ke ile ka kgutlela ka ntlong, ka fihla ka nka mokotla wa ka wa tjhelete, mme ka bitsa Bolt e nngwe ya fihla sebakeng se ne ke eme ho sona. Mme ke ile ka etsa bonnete ba hore ke shebisisa hantle hore dintho tsa ka di felletse. Mme be ke kena tseleng.

Bo nneteng ne ke sa rate seno seo mokganni a se entseng, empa itse ha ausi o a ntlhalalosetsa taba ya hae, mme ke qeteletse ke utlwisisitse, ka ba ka ntsha le tjhelete kaofela e felletseng. Ke ne ke sa nahane hore e ka ba o na le bothata bo bokalokalo, ho ba bonneteng ha a iketsa le ena ke maemo. Mme ke qeteletse ke utlwisisitse haholo ho ba eo ke ngwetsi ya malapa ohle, e ka hlahela mang le mang.

Ke lebohile fela ha ke se ke fihlile hae, ho ba ne ke tshuhile ke tshwere pelo ka matsoho. Ena taba ya hore bakganni ba tla kganna ka tsela e seng hantle ha e hlokehe, ha e hlokehe haholo ho ba e beha maphelo a bakganni, ba bang ba kgannang dikoloi tse ding le ditekesi tse ding, ha mmoho le bapalami kotsing.

Abuti o ne a kentse koloi mafureng. Haholo jwang ha e kena mmileng o moholo, mme hona le mmila a ileng a o nka o mokgutshwanyane, a re o tlo re fihlisa ka pele ho ba ha batle re fihle ho so le fifi hae.

Ke thabile haholo, wa tseba ne ke qala qalang ho palama bese e maemo jwal Mme di-curtain tsa teng e kare di entswe ka kgauta le taemane. Ha ke sa bua ka mamati a teng, lemati la mokganni le lemati la rona bapalami, ke ma ke mamati a maemo a hodimo. Mme le tenevision-e ya teng, e na le mananeo a mangata, mme e bile o wa lebala la hore o palame bese. Ke thabile haholo.

Dilori tse tsamaisang thepa hangata e ba tsona tse bang dikotsing tse mpe haholo. Ke hobane bakganni ha ba iphe nako ya ho phomola mebileng, mme motho o batla ho kganna a latelletse ho fihla ka pelenyana. Hathe le boroko le bona, ho wa tlameha hore motho a re ho robala hanyane ka thoko ho tsela, mme ka hosane a qale leeto la hae. Empa bona ha ba batle jwalo, ba batla ho tsamaya lololo, motho a seke a phomola. Ke yona ntho e bakang dikotsi tse mpe eo, ho ba motho ha a sa phomole o qetela a kganna ka boroko, a qetelletse a a thotse dikotsi tse mpe mebileng mona.

Ee, ke bona le ba hlokomela, ho ba fa tshehetso, ho etsa hore le bona ba bone hore ba bohlokwa setjhabeng. Mme ba seke ba natsa boholo ba bona haholo. Ho ba le bona ke batho, ba hloka lerato, ba hloka kamohelo.

Ho na le motho a sebetsang moo, a ileng a re fa tlhahiso leseding. Mme a re bontsha le ka moo ho ngodiswang ka teng ho marangrang. Ho ba ho hlokeha, bukana ya boitsebiso le lengolo la hao la ho kganna. Mme le tse ding tsa di pampiri tse bontshang hore o motho ya dulang hona mona naheng ya rona ya Afrika Borwa. Mme hape ho hlokeha le koloi ya hao.

Jwale ka ha o sa kgona ho lokisa koloi ya ka o so e sentse ho feta mo e ne senyehile teng. Ke ntho e tlo etsiwang jwang hobane nna hosane ke mosebetsing? Ke tsatsi la ka la mosebetsi hosane, ke tlo tsamaya kang ho ba ke yona, transporoto e ke tsamayang ka yona nna ha ke ya mosebetsing? Ha ke ya tlwaelwa ho palama ditekesi nna ke sebedisa koloi ya ka. Le tjhelete ha ke sa na tjhelete e nngwe ho ba e ke o fileng yona, e ne le ya hore o ntokisetse koloi se ka ha o se o e sentse tjena. Mme o tla tlameha hore o batle motho e mong a tla e lokisang. Ke wena motho a tla e patallang hobane nna se ke patetse wena mme o so bakileng tshenyo e ka hodimo, ho e nna e ne ke e entse.